Ngingaqale ngimbekele izinto ezingaba nobungozi ekutheni imali yakhe ayibeke ngaphansi komatilasi, njengokuthi kungaqhamuka isigebengu singene endlini, siyintshontshe imali yakhe, okanye mhlawumbe kuvele ingozi, kushe indlu imali yakhe bese iyasha yonke. Ebese futhi ngimtshela ngokubaluleka nangokubuhle bokuyibeka ebhange. Ngimtshele ngezinzalo ezitholakalayo uma ubeke imali yakho ebhange emva kwesikhathi esithile.

Okokuqala engingakubuza ukuthi uma ngijoyina lo mshwalense, ngizoba yilunga eligcwele ngemva kwesikhathi esingakanani? Okwesibili, uma kungenzeka nginenyanga eyodwa ngijoyinile ngingakasiqedi isikhathi engibekelwe sona, kuvele ingozi, bayakwazi yini ukungithwalela umngcwabo wami ngingakabi yilunga eligcwele?

Ngicabanga ukuthi inzuzo singayenza kwisevisi esiza abashayeli abanezinkinga zemoto, ama-road assistance ngoba iwona amaningi, imoto zihlale zifa mihla namalanga eceleni komgwaqo, zidinga usizo. Ngaleyo ndlela singenza imali eningi. Bese kuthi kule eyokushayelwa kwemoto angiboni ukuthi singayenza inzuzo lapho, ngesimo sokuthi iy'ndlela abantu abashayela ngazo azifani, ingabuya imoto, ingasekho esimeni. Ngaleyo ndlela sekumele sikhiphe futhi imali ukuthi iyolungiswa.

Uma ngabe oshonile bekade kuwuyena owondlayo ekhaya, umuntu onelungelo lokuyofaka isicelo, unkosikazi wakhe noma umuntu abehleli naye ekhaya. Uvumeleke ukuthi afake isicelo kungakapheli izinyanga eziyishumi nesishiyagalombili. Kumele aphathe incwadi yokufa kanye nomazisi wakhe ukuze akwazi ukufaka isicelo. Uma bengekho labo engibabalile, kudingeka umntwana wakhe.

Kahle kahle Isikhathi sokulinda asiyi ngokuthi uyamukela noma awumukeli. Abemshwalense mangabe sewubekile umgomo wabo, akekho onamandla okuwushintsha. Kuphela uwena ozokwenza ngendlela yabo ngoba uyawudinga ekugcineni.

Kwenzeka kumalume, wayedlala umshwalense ekhave yena nabantwana bakhe, kodwa kwathi kuhamba umntwana wakhe emhlabeni, izinqa zahlala obala. Yilapho owavela khona ukuthi kanti akasakhokhi. Kwadingeka ukuthi aphume, engena eya komashonisa eyofuna imali ukuze afihle ithambo lakhe. Kunamhlanje usazokhokha lezo zikweletu. Isifundo asitholi sokuthi kwakungamele ayeke ukukhokha kodwa wasithola kanzima.

Izinto okumele uzibheke ngaphambi kokuthi uthathe umshwalense, ukuthi unayo yini i-coverage limit, unayo yini unayo yini idiphozithi, unayo yini i-registration .

Ngifunde ukuthi yonke into kumele uyenze kusenesikhathi. Yebo, usuke ungazi ukuthi inkinga izokuvelela nini, kodwa hlala ulindile. Umshwalense wuthathe kusuka ekuqaleni ungalindi ukuthi kuze kuvele into embi ukuze uwuthathe.

Imali ongayikhokha ebhenki ingaba nkulu kakhulu ngoba ngaphandle kwale mali ozobe uyithathile, ngikwenzele umzekelo, uma ngabe mhlawumbe imoto yakho ithi hundred and eighty nini thousand, ebhenki uthatha leso samba, wena azokufakela imali engaphezulu, mhlawumbe esingathi u-twenty phesenti okuwumalini mhlawumbe? Oku-fifty seven thousand, angazi ngiyalinganisa ekhane bezofuna futhi nale mali oyikhokhayo ekugcineni eyisamba, emva kokuba ukhokhe le ozobe uyikhokha inyanga nenyanga.

Angeke ngayithatha, uma singekho isidingo ney'ndleko ezikhona ngaleso sikhathi sikuphi isidingo sokuthi ngenze isikweletu esingenasidingo? Okokuqala, le mali iyazala, izala kakhulu futhi, kuzobanjani kusasa uma ngabe sengikhala, okanye sengiyidinga ngempela ngingasakwazi ukuyithatha ngenxa yokuthi ngayithatha kungafanele?